Amafilimu weSewula Afrika, akhombisa ipilo, amasiko neenkolelo zabantu kodwana sekukhona amafilimu weSewula Afrika, athandwa phetjheya njengeendaba zomlando kanye nezemidlalo. Lokhu kubonisa ukuthi amafilimu weSewula Afrika, ayakhula begodu ayabukelwa nakezinye

Ubonakala ngokuthi nguye ovela khulu begodu nguye oqalana nemiraro eminengi emdlalweni loyo namkha efilimini.

Abanye abalingisi bamafilimu bagcina sebabonwa ngendlela efanako, ngombana kesinye isikhathi kuba ngesibanga sokuthi badlala indima efanako. Ngakho kubalulekile kubabukeli ukubabona ngendlela ehlukile.

Ngombono wami amafilimu angaba nomthelela eempilweni zabantu, ngombana abantu bavame ukufunda noma balingise izinto abazibona . Ingakho kubalulekile ukuthi abakhiqizi bamafilimu bangalimazi umphakathi, ngokubafundisa izinto ezingakhambelani namkha ezingekho emthethweni.

Ngicabanga bona lokho akubadimi abantu abangakghoni ukubhadela i-inthanethi ithuba lokuwabukela, ngombana bayakhona ukubukela amafilimi la ngokusebenzisa umabonwakude.

Ngithanda ukuwabukela kumabonwakude, ukuze ngizokwazi ukuwabukela nomndeni wami.

Kusebenzisa umabonwakude, osekhaya ukubukela amafilimu kubonakala kungiyo indlela engabiziko amalanga la.

Ifilimu engengasoze ngalikhohlwa, ngelinye elikhombisa indaba ethinta ihliziyo, ngoba lalingagcini nje ngokungijabulisa kodwana la phinde langifundisa isifundo sepilo. Kwakuyifilimi elikhombisa ukuthi uthando, ukubekezela nokubambisana kungasiza abantu ukuncoba izinto ezinengi. Ingakho lingasuki engqondweni yami ngoba langitjhiya ngicabanga khulu ngemiphumela yokuphila mihla namalanga.

Amafilimu mina ngiwathandela ukuthi angifundisa okunengi ngepilo begodu ngifunda neendlela ezinye zokwenza izinto lula.

Mina ngithanda amafilimu ahlekisako, ngombana ngiwo angikhipha isithukuthezi.

Iye, ngicabanga bona asabukelwa khulu, ngombana basese banengi khulu abantu abasathanda ukubukela ama-film.

Umdlalo odume khulu ephasini loke leli kuyibholo erarhwako.

Imidlalo ithandwa khulu, ngombana ihlanganisa abantu abanengi begodu ibalethela injabulo. Imidlalo ngiyo ehlanganisa imindeni nabangani, ngombana ibukelwa ndawonye.

Iye, kungenza abantu bona bagcine bangasaya eenkundleni, ngombana bayakwazi ukubukela umdlalo loyo nabahlezi ekhaya.

Mina ngithanda ukuwubukela kumaliledinini wami, ngombana ngibona kungiyo indlela elula nengamotjhi imali.

Mina ngikhetha ukulifumana kumabonwakude, ukuze ngibone umdlalo.

Engingakutjho ukuze abalandeli babuyele ematatawini, kungadingeka ukuthi bangene simahla kezinye iinkhathi namkha bathole ithuba lokukhipha iinthombe nabadlali.

Nangabe unedatha elaneleko angeze laphela kodwana nangabe lincani lizokuphela.

Ngicabanga bona kubangelwa kukuthi ku-inthanethi abakghoni ukubukela njengomndeni. Umabonwakude nguye obasizako bona babukele baboke.

Iinkhamphani zokubheja zenza imali ku-inthanethi, ngokuthi abantu babheje ngemiphumela yemidlalo emikhulu. Abalandeli bayabhadela ukuze babheje, bese iinkhampani lezi zithola imali ngokuthi, abantu abanengi bathanda ukuzama iinhlanhla yabo njalo nakukhona imidlalo emikhulu. Bese kuthi labo ababhejile kodwana abakathumbi, imali yabo iya eenkhamphanini zokubheja.

Iye, ngicabanga bona amalimi anikelwe amalungelo afanako kumabonwakude weSewula Afrikha, ngombana uyakghona ukuzifakela ilimi olifunako ukuze uzokukghona ukuzwisisa ulwazi olulethwa lapho ulithole lula.